Awona mazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika ngamazwe aseYurophu ubuninzi.

Ewe linokunceda ukhuseleko lokutya lasekuhlaleni, ulondolozo lweentlobontlobo zezityalo nezilwanyana eziphilayo kunye nempilo yabantu basedolophini. Inokubonelela ngoqhagamshelwano lwenkcubeko kunye nokuqonda kwembali.

Ndicinga uba okona kutya kungakhethwa okukhenkcezisiweyo okanye okunkonkxiweyo kukutya okunika izakha mzimba nokungenamafutha amanintsi. Ukutya okuzawuhambelana nempilo yomntu ngamnye.

Ndicinga uba eyona nto anokuyenza njengamphathi wam kukuba amane ekhetha olo suku enyangeni lokuba andise endaweni yezempilo okanye acele nje acele kwindawo yezempilo ukuba imane isiza izosijonga njengabasebenzi. Laa nto kuthiwa kuza i-mobile clinic ngolwimi lwasemzini, imane izokusitshekisha, izela thina basebenzi babo. Enze eso sivumelwano nendawo yezempilo.

Makenze isitiyana ukuze ogqiba kwakhe athathe imbewu yamazambane ayidibanise nomgquba wehagu ukuze amazambane wakhe azoba nesivuno esihle.

Kwindawo endihlala kuyo kusoloko imozulu yakhona inkenenkene inetha, ilanga livela manqaphanqapha. Kodwa ke ndingathi kuba kunjalo ezona zityalo anokuzityala zizityalo ezifana neekhaphetshu, izipinatshi, iikherothsi, ibhitruthi, zonke ezi zityalo zifuna amanzi ixesha elinintsi ndingathi makatyale zona.

Kumhlaba endinokuwunikwa ngurhulumente ndingalima ngokwam kuba ndifuna uthengisa izityalo, ndikwazi uvula namathuba omsebenzi ndibe nayo nemali engenayo.

Ezona zinto zinzima ngokufuya iibhokhwe kukuba iibhokhwe awukwazi uchaza naxa ingekho sempilweni, futhi ziyakwazi ukuba neentwala okanye zifumane isifo esinzima. Kuphinde futhi zihleli iibhokhwe zingoogqadambekweni, so ke ngoku funeka xa ufuye iibhokhwe uyazi uba indawo ezihlala kuyo iqinile ukuze zingakwazi utsiba.

Eyona nto ibalulekileyo ekubeni ngumfama kukuba ujonge iindlela zokutyala nendlela ekutyalwa ngayo nokuba zeziphi na izityalo ezinetyhefu zeziphi ezingenatyhefu, wahlukanise phakathi kwezityalo uba zilungele ngaliphi na ixesha ukuze zityalwe.

Uyichaphazela ngokuthi umzimba awunako ukuphumla usoloko udiniwe futhi awunakho ithuba loba uphumle.

Khetha ukulima ngemvula egqithisileyo kuba izityalo ezinintsi kuba nzima uba zikhule xa kunobushushu obugqithisileyo kuba kuzoke ziphelelwe ngamanzi apha kuzo.

Amahlathi abonelela ngenzuzo ezininzi ezibandakanya uqoqosho olusingqongileyo kunye neenzuzo zentlalo.

Ukufuya amahashi akuyonto ilula kuba afuna ube nexesha, ube nenkathalo, ube nayo nemali yokuncedisana nawo ngoba awakwazi ukumelana nenkithiko futhi anayo nengxaki yamazinyo.

Kungokuba imveliso yomoba yiyo eyenza iswekile kunye nezinye iimveliso ezifana nebhowugasi, futhi ikhuni lomoba liyakwazi ukuvelisa iipeni, iimethi nezinye endingazibalanga.

Into ethi, ethi ithi qatha kukuba iinkomo izele seyindala okanye kwenzeke laa nto ekuthiwa yi-tract prolapse eyenzeka before phambi koba izale okanye emveni koba seyizele.

Eyona nto engumcelimngeni ekuvuseleleni imizimveliso eyavalwayo kukuba iye ixabiso layo lokuvuselela libe nochatha ngaphezu kokukuqala imizimveliso emitsha.

Into engandihlupha yinto yokuba izityalo zidinga amanzi amanintsi, ke ngoku izandisokolisa thubeni lokuba funeka ndibe namanzi amanintsi kuba imvula inetha kancinci.

Eyona nto ithi qatha yimpilo kuba ukhuseleko lokutya nokugcinwa kucocekile ithetha ukuba impilo ihamba phambili.

Ingayinto entle kakhulu ukufundisa ulutsha ngezolimo kwizikolo zonke ngoba njengoba kukho umcelimngeni wentswelangqesho ingakwazi uncedisana nolutsha xa selugqibile ufunda lungafumani msebenzi. Ukuba umntu azilimele akwazi uthengisa okanye azilimele akwazi ubayisaplaya yezi shop, yezi suphamakethi zinkulu zifana nooShoprite nooSpar okanye azilimele yena nefemeli yakhe.